I vhangiwa ngauri huvha husina vhathu vhane huvha husina vhathu vhanzhi vhane vha vha vha khou shumisa tshiṋamelwa ende ndi zwone zwine zwa ita uri fhethu hune vha vha vha kho ya hone havha vha tshiṋamelo vhane vhavha vhana zwiṋamelo zwi ita uri huvha na traffic, ndi ngazwo vhathu vhanzhi vhasa vhathu vha ndi ngazwo ḓoroboni hutshi bora musi huna huna traffic. Ṋne ndi ṱuṱuwedza vhathu uri avha ṋamele thekhisi u itela uri zwi leludze traffic zwi dovhe zwi leludze na tshelede yavho ya uya fhethu hune vha kho ya hone, zwi kho itiswa nga uri vhathu vha vha vha songo ḓala vhane vha ḓovha vha kho shumisa thekhisi zwi ita uri vhareila vha dzithekhisi vhasaye ngo ḓivha uri vhaḓo vhuya vha singo ṋamedza vhathu vhathu vhanzhi.

Ndi vhabebi vhanga na vhabebi vha muthu ane ndi kho funana nae. Vhoṱhe vha tea uvha vha hone, ha dovha khamusi na vhafunzi vhane vhaḓovha vha kho fara thabelo ya mushumo zwoṱhe zwine zwa vha zwi kho yelana na thabelo. Mara tshihulwanesa huvha hu vhabebi vha muṱa wa hanga na muṱa wa hune muthu na hune nda khoya u lobola hone.

Hai, ndi vhona uri vhurangaphanḓa vhathu vha tea u to ita vhatshi tshitshana ri vhone muthu ane anga fanela u vhuisa ikonomi ya Afrika Tshipembe ngauri vharangaphanḓa a vha ṱoḓi u ṱuṱuwedza vhaswa vhare hone uri zwithu zwi itiswa nga nḓila ya so, uri na vhaswa vha kone u tevhedza zwine vha khou ita uri ikonomi Afrika Tshipembe i kone u vhuya i nnzhisa nga maanḓesa. Songo fanela uri vha vhe vharangaphanḓa, ndi vhona uri vhathu vha ite vha tshitshana u vha vharangaphanḓa ri khou ṱoḓa u vhona uri ndi vhafhio vhane vha ṱuṱuwedza vhaṅwe uri vhaite zwine vha khou ita.

Miroho ine nda i funesa ndi miroho yeyi. Vhuswa miroho yo no nga fhuri, delele, mitshaini, vowa, miroho yeyi ine a i lengi na u bikiwa ine ai lengi na u vhibva. Zwithu zwo no nga makumba, vhurotho na makaroni ndi zwone zwiḽiwa zwine zwa ṱavhanya u vhibva musi ni tshi khou zwiita zwine a zwi nga ḓo ni lengisa.

Ndi nyimbo dzi nonga dza colbert mukwevho, dr colbert mukwevho ni mu fare zwavhuḓi. Ndi dziṅwe dza dzi nyimbo dzine dza funesiwa kana dza lidzesiwa minyanyani. Dzi nyimbo dzo nonga dza vho Ramalata Ramzeey ndi dzone dzi nyimbo dzine dza funeswa, african lady.

Ee, ndo no zwi ḽora zwi kha muṅwe na muṅwe kana zwi kha muthu muṅwe na muṅwe, u a ḽora a kha mbingano. Ndo no zwi ḽora, zwone vho zwi ḓi to ḓa vho sa muḽoro u ḓi tou pfa u ngari ndi zwa vhukuma or ni kha mbingano zwi ḓoḓi tou bora zwezwi ni tshi vuwa mangala.

A zwi ngo tsha ḓala zwa zwino ngauri hono ḓalesa mirundu ya sibadela ine ṅwana o vhuya hayani. Zwa zwino a zwi ngo tou tsha ḓala u fana na zwakale ngauri vhathu vhavha vha khou shavha uri vhana vha vho vha songo tsireledzea vha mirunduni vha do vha vhari vhana vha vho vha ḓovha vha khou pfa phepho musi vha mirunduni ndi ngazwo na vhana vha zwino a vha ngi vhathu vha kale. Vhathu vha kale vha vho khwaṱha marambo ngauri vha tshi kona u konḓelela, a vhangi vhana vha zwino.

Vha nga vhudza uri vhoṱhe vha tou langana vha bvise tshelede ine ya ḓo kona u renga zwithu zwoṱhe zwine zwa ḓovha lingana uri hu kone u bikiwa zwiḽiwa zwine zwa ḓo kona u vha lingana vhoṱhe na ngauri asi zwithu zwo ni dina musi vha tshi khou tea u bika zwono bora ndi musi muthu a tshi khou tea u bika a eṱhe musi a khou bikela zwiḽiwa zwa vhathu vhanzhi. Mafhungo o tou groupana ra langana uri muṅwe u khou bika zwiḽiwa zwifhio, vhaṅwe vha khou bika zwiḽiwa zwifhio, vhaṅwe vha bika zwiḽiwa zwifhio ndi zwone zwine zwa nga ita uri roṱhe ri lingane.

Hai, ndi nga si zwiḽe ngauri zwi vhanga vhulwadze na ngauri zwiḽiwa zwa hone zwi dovha zwa vha zwi na tshika zwi khou dovha zwa bikiwa fhethu hune ha vha na tshika. Vhathu ari zame uḽa zwiḽiwa fhethu hune havha ha vhuḓi ngauri u ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi ndi zwa ndeme kha mitakalo yashu. Zwa dovha zwa vha zwi tshinyi musi ni khou ḽa zwiḽiwa zwine asi zwavhuḓi zwi sia mutakalo waṋu usi wavhuḓi. Nṋe ndi vhona uri vhathu a vhaḽe zwiḽiwa fhethu hune ha vha, ha vha na, ha vha fhethu hune a huna tshika, fhethu ho tsireledzeaho futhi.

Na uri vhabebi vha tea u tendela vhana vha vhingana naho hu songo shumisa masheleni manzhi kana vha ḓi tou lindela maṅwe a bvelela nga murahu ngauri vha vho lavhela masheleni kha vhathu vhane vhavha vha sathu u a swikisa kana vhane vhavha vha sathu vha nao. Ndi ngazwo dziṅwe mbingano dzi tshi nga fhelela muyani vha wana vhathu vha si ngo tsha vhingana, vhono fhedza vho no litshana muṅwe ono ita zwawe zwa thungo ngauri zwi vha zwo vhangiwa nga vhabebi kana nga tshelede ine vhavha vha si nayo.

Ehe, nga maanḓesa a ṱuṱuwedza uri muthu a ḓivhe Tshivenḓa. A ḓivhe na zwine a khou amba uri zwi amba uri mini ngauri asi vhanzhi vhane vha ḓivha Tshivenḓa, vhanzhi vha hone tshi avha balela. Ndi vhona uri ndi zwa ndeme u ḓivhesa maidioma kha zwithu zwine na vha ni khou zwi amba kana kha zwithu zwine na ni khou zwi guda zwi vha zwa ndeme ngauri ni vha ni khou ḓivha luambo lwa Tshivenḓa kana zwine na khou amba ni a vha ni khou zwiḓivha uri zwi khou ṱutshela gai.

Musi ni tshi thoma u bika dovhi ni fanela u shela muroho waṋu wa fhuri kana na shela muruho muṅwe na muṅwe kana na ḓi shelela ṋama yaṋu ya vho nga i khou vhibva u bva hone hanefho na shela nḓuhu na shela na maḓi nyana uri dzi vhibve na nḓuhu dza sa vhibva ndi hone une na ḓo vha ni songo kona u zwi bika zwavhuḓi. Uri ḽi ḓifhe dovhi ndi musi ho vhibvesa nḓuhu dze na shela dzine dza vha dzo koḓeliwa dza ita lu phuse.

U thoma nga uya dombani aya na musevhethoni, ndi hune ra ḓivha uri ndi musi a tshi kho u tea ubva kha vhusidzana a tshi kho ya kha vhufumakdzi. Ndi hone anga tendelwa u maliwa kana u tendelwa u vhingiwa musi hu songo vha na zwono dina ndi tshi to hana fhedzi musi a si ngo zwi ita hezwo zwithu nga kha mvelelo ya hashu muthu wa musidzana u tea uya musevhethoni a dovha aya dombani.

Zwiambaro zwo nonga miṋwenda zwezwi, ndi zwine zwa ambariwa musi hu na dzi mbingano. Ndi zwine zwa amba uri ho takaliwa musi no zwi ambara, ende zwi dovha zwa ṱuṱuwedza uri mvelelo ya hanu i kha ḓivha na maanḓa. Musi kha sia ḽa zwiambaro zwine zwa vha zwi khou ambariwa.

Ndi takala luṅwe ngauri, ndi vha ndi tshi khou u sa shavha mvelele ya hashu ine nda vha ndi khayo. Ndi vha ndi khou takalela uri, mvelelo ya hashu ndi ya i funa ende a thi khou a thi khou i dzumba. No u tshimbila na musi ndi siho zwimimani, ndi zwine nda funesa zwone nga uri ndi vha ndi khou funa mvelelo ine ndavha khayo.

Maanḓesa, ndi hone hone zwa zwino zwa to vhesa na, na, na, ndi hone zwine zwa to vhesa ndeme zwa zwino, nga uri vhathu vhanzhi vha khou ṱoḓa u zwiambara. Uri navho vha vha fane na vhaṅwe, kana vha vha vha anḓadze sialala yavho uri vha zwi itisa hani. Ende zwa zwino ndi zwone zwine zwa khou konḓa u wanala zwiambaro nga uri vhathu vhanzhi vha khou zwi ṱoḓela. Zwo no vha kha demand.

Ndi miṅwenda na mikhasi, na zwikipa zwa sialala. Zwine zwa takalelwa nga maanḓa, nga uri ni a kona u ambara ni khou ya fhethu huṅwe na huṅwe, hune na kho ṱoḓa uya hone. Ndi zwone zwiambaro zwa, zwine zwa ambareya na na tshithu tshiṅwe na tshiṅwe, tshine nda pfa ni khou ṱoḓa u tshi ambara.

Vhu lungu vhu ambariwa zwanḓani, mukuloni, ṱhohoni. Hu ambariwa fhethu hunzhi, musi ri tshi khou sedza zwiambaro zwine na vha ni khou ambara nazwo. Zwi bva na kha uri ni khou ambara zwiambaro ḓe, lune ni nga kona u ambara malungu, mara kha sialala heyi ya hashu ni a kona u ambara malungu kha zwiambaro zwiṅwe na zwiṅwe zwa sialala. Zwi a tenda.

Ya, ngo uri vhafumakadzi vha ambara zwithu zwi nonga miṅwenda, vha ambara zwo nonga mikhasi, zwikete zwa sialala. Vhanna vha a kona u ambara marukhu a sialala, na zwikipa zwa hone zwa sialala. Zwine a zwi fhambani ndi musi vha tshi khou ambara malungu, vhathu vhoṱhe vha ambara malungu, angavha a ṱhohoni kha vhanna, kha vhafumakadzi vha ambara a tshanḓani, a mukuloni. na a ṱhohoni.

Ndi tshiṱori tsha muvhango, ndi tshone tshine tsha anḓadza u fa ha sialala ha ha Vhavenḓa, tshi vha tshi kho tou bvisela zwoṱhe uri ni songo hangwa zwithu zwine zwa itiwa kha Vhavenḓa, kana kha zwithu, kha zwithu zwa Vhavenḓa hu itiwa zwithu zwi nonga hezwi zwine ra vha ri khou zwitamba hafhanoni. Zwi ita uri sa hangwe uri ho itea mini, na uri ri kone u ḓivha uri kale ho vha hu tshi itisiswa zwithu hani, zwithu zwa mvelele ya hashu.

Zwi fariwa zwavhuḓi nga uri labi ḽa hone ḽi a konḓa, ende ḽi a ḓura, musi ḽi tshi khou rengiwa. Zwi ita uri vha wana tshi tshi khou ambariwa na nga muṅwe muthu, tshi kha ḓi tovha tshavhuḓi nga uri a si zwiambaro zwe zwa vha zwi tshi tea u tambiwa nga zwo. Ndi zwiambaro zwo uya minyanyani, fhethu ha ndeme, fhethu hune ha vha na zwithu zwa sialala, na vhuya na zwi vhea. Zwi ita uri zwi vhe zwo vhulungea vhukuma.

Ya, ro vha ri tshi takalela uri tshikoloni ha tshi pfi ri ḓe ro zwiambara, hunga ḽavhutanu u itela uri ri vhe na, ri kone u ḓi kukumusa kha mvelele yashu, no u kona u ḓivha uri no ima gai kha mvelele yashu. U itela uri ri sa hangwe mvelele musi ro no aluwa, ri pfe ri kho ḓi shona nga u ambara sialala yashu. Musi ri kha, ro no vha na kha maṅwe mashango.

Zwi itiswa nga uri musi vhathu vha tshi khou aluwa, vho vha vha tshe vhaṱuku vho ṱuṱuwedzwa uri vha ambare sialala. Zwi ita uri muthu asavhe na nyofho musi a tshi ambara sialala yawe. Ndi zwone zwa ita uri shango ḽothe ḽi pfe ḽi khou takalela uri sialala yaḽo i a i ngo tea u fa, nga uri vhone a vho ngo vhudziwa uri zwi iti siswa hani. Muthu u vhudziwa zwithu hutshe na tshifhinga uri a kone u zwi ḓivha uri, ri zwi itisisa hani, ende zwi ambariwa nga tshifhinga tshifhio na tshifhio.

Ndi ngauri vhaswa vha zwino a vho ngo ḓowela u ambara zwiambaro zwa sialala tshifhinga tshoṱhe. Ndi nga zwo vha tshi funesa zwa musalauno u fhiriwa zwa sialala. Mara zwo itiswa nga uri vha tshe vhaṱuku vho vha vha sa vhudziwi, kana vha vha sa zwi ambaresi lune zwa ita uri vha zwi takalele.

Ndi nga uri hu vha hu khou sedziwa uri musalauno, ndi zwithu zwi tshi khou tshimbila nga tshifhinga tshi, nga tshi vhumbe tshifhio. Zwa itiwa nga tshi musalauno mara zwi zwa sialala. Vha wane zwi khou ḓa na pattern dziṅwe dza vhuḓi, dzi dzine na vhaswa musi vho dzi ambara vha nga si pfe vha tshi khou ḓi shona, kana si tshi khou, vha tshi khou teledza u dzi ambara.